Ditlamelwana tseo e leng gore di tlamela bagodi mo tikologong e ke nnang mo go yona ke phitlhelelo ya kalafi le tlhokomelo ya bagodi kgotsa batsofe, thuso ya dijo le metsi a a leng phepa, tlhokomelo le tshegetso ya letsatsi le letsatsi. Lefapha la pholo le puso di ka thusa bagodi ka kalafi e e leng maleba, dijo tse di leng phepa le metsi a a leng phepa ka gonne mo tikologong e re nnang mo go yona ga go na metsi a a leng phepa.

Ke dumela gore go molemo gore bagodi ba isiwe kwa dintlong tseo di tlhokomelang bagodi ka gonne ba lelapa ba ka se kgone go tlhokomela bagodi sentle ka gonne ba phela ba le kwa tirong. Kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi, ke dumela gore ba bona tlhokomelo ya kalafi e e tseneletseng le ditshegetso tse di tlhokegang tse di sa kgonweng ke ba lelapa fela. Kwa dintlong tseo di tlhokomelang bagodi, go na le dijo tse di phepa tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi le thuto ya botsofe kgotsa ya botsogo, di thusa bagodi go phela sentle le go ikutlwa ba sireletsegile.

Mo setsong, batho ba le bantsi ba tlwaetse gore batsofe kgotsa bagodi ba tlhokomelwa ke balelapa la bona, ba ba naya thuso mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi le tlhotlheletso le tlhompho, gapegape go akaretsa le go ba thusa ka dijo, go ba tlhokomela. Le fa go ntse jalo, boammaaruri bo farologana ka gonne ga se balelapa lotlhe kgotsa botlhe ba ba nang le nako, bangwe ba lelapa ba ya tirong. Bokgoni kgotsa madi a go tlhokomela batsofe ka tsela e e tshwanetseng, gantsi balelapa ba bangwe ga ba na ona.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di ruta gore batsofe ba amogele tlhompho e e kgolokgolokgolo mo setšhabeng le mo malapeng. Ka setso, batho ba tshwanetse go tlhompha bagolo, go ba thusa mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi le go tsaya tshweetso ka tlhoafalo. Se se dira gore re bone go tsofala e le karolo ya botshelo jo bo tlhomologileng mme go tlhokomela batsofe ga se fela tiro, ke karolo ya maitlamo le kutlwelobotlhoko mo setšhabeng.

Lelapa le na le seabe sa go tlhokomela batsofe ka tlhokafalo, go ba naya kgotsa go ba fa dijo, tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi. Batsofe gantsi ba tlwaelegile go bona balelapa ba ba tlhokomela le go ba ema nokeng ka dinako tse di rileng. Setšhaba gantsi gape se na le seabe ka go tlhomamisetsa ditirelo tsa kalafi, mafelo a tlhokomelo ya batsofe le mananeo a a thusang batsofe fa balelapa ba sa kgone go tlhokomela batsofe ba bona ka botlalo. Mo ditsong tse dingwe go tlwaelegile gore batsofe ba tlhokomelwa ke balelapa la bona ka tlhokafalo e e tseneletseng.

Ditirelo tse di tlamelang bagodi mo tikologong e ke dulang mo go yona ke go tlhokomelwa ga batsofe, go bona ngaka, go tsaya dipilisi le kalafi e e tlhokegang, thuso ya letsatsi le letsatsi mo bagoding, go ba thusa ka dijo le go tlhama tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi, le tshegetso ya maikutlo le setšhaba go akaretsa puisano go tlhomamisa gore bagodi ga ba a iketla ka botshelo jwa bona.

Ditirelo tse di farologaneng tse di akaretsang kalafi le tlhokomelo ya bagodi, go bona ga ngaka, go naya kgotsa go tsaya dipilisi, kalafo ya malwetsi le go tlhokomela batsofe ka kakaretso. Thuso ya letsatsi le letsatsi, go thusa ka dijo, go ba naya metsi, go ba tlhapisa. Ditirelo tseno ga di duelwe ka gonne ke tsa kwa tleliniking. Tleliniki ya mo tikologong ya rona ga e duelwe mme go duela ga ditirelo go a farologana ka fa mafelong a a leng gone kgotsa a a leng teng, le ka ditlhokego tsa batsofe.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso ya go tlhokomela batsofe jaanong ena le ditirelo tse di molemo tse di jaaka pension, madi a phenšene, kalafi ya motse, le mananeo a tshegetso ya batsofe, mme e thusa go netefatsa gore batsofe ba kgona go phela sentle. Le fa go ntse jalo, go tshwanetse go nna le ditsela tsa go tokafatsa, go tshwana le go oketsega ga phitlhelelo, kalafi le thuto ya tshegetso ya batsofe.

Ee, pension e fa batsofe tse di tlhokegang tsa mo motseng wa bone jaaka dijo, dipilisi le ditirelo tse dingwe tsa letsatsi le letsatsi. E thusa go fokotsa matshwenyego a madi mo batsofeng, ka jalo batsofe ba kgona go phela ka kagiso le tshireletso ka madi a pension-e. E fa batsofe boikanyego le tlhompho ka gonne ba kgona go tsaya karolo mo botshelong jwa bona ka boikanyego ntle le go itumetsega ka go tlhoka madi.

Ee, ke ka tlhalosa seo. Go dira kopo ya phensene ya puso ya go tlhokomela batsofe le go e amogela, o tshwanetse go latela dikgato tse di tlwaelegileng. Bagodi ba tshwanetse go netefatsa gore ba na le bogologolo jo bo tshwanetseng go amogela thuso ya puso. Sa ntlha o tshwanetse go tlatsa diforomo tse di tlhokegang, o ya go tlatsa ditokomane tse di tlhokegang, wa romela kopo mo ofising e e siameng mme fa e amogetswe, pension-e e tla simolola go tsamaisiwa.

Ee, ke akanya gore pension ya puso ya go tlhokomela batsofe e fokotsa morwalo wa madi mo balelapa le batlhokomedi ka tsela e e kgolo e le tota. E fa batsofe madi a go reka dijo, dipilisi le ditirelo tsa letsatsi le letsatsi. Ka jalo, ba tlhoka go ithekela go ba lelapa fela. E thusa gape batlhokomedi go fokotsa matshwenyego a madi go dira gore ba tseye tlhokomelo ya bagodi ka bonolo le tlhofalo.

Fa a fitlha dingwaga tse di ka nnang sixty. Dingwaga tse di tlhophiwa ka ntlha ya gore ke nako e e tlwaelegileng ya go tsofala. Gantsigantsi se se thusa go fokotsa matshwenyego a madi mo bathong ba bagologolo kgotsa batsofe ka gonne ba tla kgona go tsaya karolo mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi, ba ithekela tse bona ba di batlang.